Mehleng ya jwale, bana ba ka kgona hore ba fumane ditshwantsho tsa sekolo kapa tseo tse batlehang sekolong di-internet-eng. Ho na le machine e kgonang hore e ntshe kapa e print-e ditshwantsho tseo o di batlang ka ona.

Dipina tseo ke di ratang, di fapane le tseo le tse ratwang ke metswalle ya ka. Nna ke rata dipina tsa gospel dipina tsa kereke. Ke di rata hobane di na le melaetsa. E mengata melaetsa e bohlokwa. Ebile ha ke nahana ka dipina tseo tse kang tse jwalo tsa kereke, haholoholo tsa Ntate Benjamin Dube. Ke di letsa ka yona yona nako eo ke di nahanneng ka yona.

Bahiri ba kgona ba na le tokelo ya hore ba tle le dikotlolo tsa bona tsa di-satellite. Hobane ba kgona hore ba intshe bodutu ka tsona. Mme ha ba tsamaya, ba kgona hore ba kwale masoba a bona ka dintho tse kwalang moo baneng ba kentse sathalaete tsa bona teng. Ba tsamaye ba siile masoba a kgahlisang ao a ka kgonang hore a etse motho wa e mong. Ha a tlo batla ho hira, a kgone ho hira kantle le ho komakoma kapa ho se batle ho kena moo mohirong.

Ee, ke na le bokgoni ba ho phaphama ka nako tseo, ka jwalo ka hona jwale. Hona ho etsa hore ke kgone hore ke etse dintho tsa ka le mosebetsi wa ka hantle ka nako e hantle e nepahetseng, ke be ke qete ho etsa mosebetsi.

Ee, ke a dumela. Ditaba tsa rona ba di fosa hore nthwena e loke, ba ka kgona hore ba kene internet-eng ba batle dipatlisiso hantle ka tsela e nepahetseng. Kapa jwalo ka ha re na le batho ba kgonang hore ba badise batho ba bang ka mehala. Batho ba kantle ka mehala ya bona. Ba ka kgona hore ba ba rute hore setso sa ka mona ka Afrika Borwa se jwang. Hore ha ba etsa ditshwantshiso tsena, ba kgone hore ba etse tshwantshiso ka ntho eo ba e tsebang.

Bana ba ka kgona hore ba shebelle difilimi mehaleng ya bona. Ba ka kgona hore feela ba bule data ba kene app-ong ba shebelle re ntse re le tseleng. Mme ba ka kgona ho shebella ntho e nngwe le e nngwe eo ba e batlang. Ha feela ho na le data mme ho na le network.

Ntho tse na leng network hangata ra kgona hore re di rekise, hobane makeisheneng di-network di teng. Ha ho tshwane le mapolasi a mang moo ho senang network. Ntho e rekiswang lekeisheneng e na leng network jwang kapa jwang e tlamehile hore ha e fihla mothong e mong e leng hore ke a e rekisa. E tlamehile hore e sebetse ka hoba ena le di-network.

Ke bona ho le betere hore ke reke koranta. Hobane ha ke reka koranta, ke kgona hore ke ipalle ntho e etsahalang kapa ke itsebele ditaba tseo ke batlang ho di tseba. Hobane seterateng nka utlwa ditaba tse fapaneng, mme ya ba ha ke sa thotse hore eng ke eng e leng nnete efeng, ke efeng e leng leshano ke efeng.

Seyalemoya se ile sa nlemohisa ka di-application tsa sekolo tse butsweng tsa University ya Bloemfontein, e leng Central University of Technology. Mme ka kgona ho apply-a mono ka kgona le hore ke ye sekolong. Mme ya ba ke lemoha le taba le ka di-application tsa Nsfas. Tseo eo ileng ya nthusa ho patalla dithuto tsa ka.

Data hangata ho o tla kgona ho e sebedisa ho fihlela nako e itseng e fela pele ho nako eo hangata, ene ntho eo hangata e utlwisa maikutlo bohloko hobane wena o tseba data e tlo fela ka nako e itseng, empa e fela pele ho nako eo.